Ke nahana ho bohlokwa haholo hore mmuso o eketse dipetlele le dibaka tsa bookelo tsa batho. Ke nahana o tlamehile mmuso o kenye tjhelete e lekaneng dipetlele hore batho ba kgone ho fumana thuso e ntle ya bophelo. Ke nahana mmuso o tlamehile o hatelle kapa o rute batho ka di-program-e tsa thibelo. Hoba ha batho ba ka tseba ka di-program-e tsa thibelo, ba thibela mafu, e tlo fokotsa dipalo tsa batho dipetlele. Ke nahana hape mmuso o tlamehile o sebedisane mmoho le setjhaba. Ke yona tsela ya hore re ka thibela nomoro kapo dipalo tse ngata tsa batho dipetlele.

Tjhe, ha wa loka. Ke nahana ha wa loka hoba kotsi ke hore o tla tloha o nka setlhare se tswang ho motswalle kapa ha e mong wa leloko ebe so qetella se o bakela mathata. E re nako eo o reng o ya ditsebing, ebe e se le kgale e ntse mathata. Ke nahana o ka bua le motswalle seo motswalle a tlamehileng ho se etsa, kapo wa lelapa ke hore ao eletse hore o lo bona ngaka. Hoba ngaka ke yena a ileng sekolong sa bongaka, a ithutela hoba ngaka. Mme ke ena a tsebang hore tlamehile ao fe eng? ao jwetse o tlameha ho e nwa hakae? jwang ka letsatsi? Hoba ha o nka keletso ya motswalle, ka nako tse ding motswalle o fumane hore ene mo tshwere mare ka tsela e sa tshwaneng ka eo wena eo tshwereng ka yona. So ho bohlokwa hore motho a etele ngaka, a fumane thuso kapo tsebo ho tswa ngakeng hore bophelo ba hae bo dule bo bolokehile ka dinako tsohle.

Ke nahana bothata ka meriana ena ya setso ke hore ha hona tekanyetso e nepahetseng hobane ha ya feta ditekong. Jwale ka nako tse ding o fihla o nwa moriana ona wa setso, ebe o fihla o mpefatsa maemo a hao ka tsela ya hore ebe o mongata kapo o nwele o mongata ho feta tekano. Ebe jwale o fihla masole a hao a mmele a sena matla, o qetella o bakela mathata. Ka nako tse ding o dieha le ho lo bona ditsebi, e re ha o fihla ditsebing o fihle o re moriana ona wa setso o so entse mathata. Ebe jwale ha o so fihla ditsebing meriana ha e sa kgona ho thusa hobane jwale o nwele meriana ya setso nako e telele. Jwale ha e kopana le meriana ena ya ditsebi kapo ya dingaka, e baka mathata mmeleng wa hao.

Tshwarelo, ke kopa ho bua le motho a okametseng mona lebenkeleng lena. Hoba ke qeta ho bona ntho e nngwe e nhalefisitseng, e nferotseng dibete. Ke hobaneng ha le ka lahlela meriana ka mora lebenkele le tseba hore hona le bana ba bapallang ka moo? Hona jwale ke fihlile bana ba bapala ka moo. Ke kopa hona jwale hanghang, hle le tswe le tsamaye le lo phutha dibotlolo tsane tsa meriana tse di lahletseng ka mane hobane di ka baka mathata a maholo baneng. Bana ha ke ba nwa dibotlolo tseo, bana bana ba tlo hlokahala tlo nka le boikarabelo ha le qeta moo. Ke kopa le tsamaye le lo phutha dibotlolo tseo. Ha ebe hona le ngwana a sa nwele botlolo eo, le tlo nka maikarabelo.

Na ebe wa kgonahala hore ebe motho a ka nwa moriana, ebe o lahla mafura ka beke? Tjhe lekgale, ha ho kgonahale. Ditlamorao tsona di be di reng? Ho lokela hore motho pele a ka etsa seo, a etse bonnete ba hore ha qeta ho nwa meriana eo. Ditlamorao ha se tse tlo mo utlwisa bohloko, tse tlo mo llisang. O ntso hopola hore bophelo ngwaneso bo tla ha nngwe, ha bo tle hangata.

Ke nahana ho bohlokwa haholo hore basebeletsi ba dipetlele kapa baoki ba rute batho ka mafu a fapaneng. Hobane bothata ke hore batho ba tena ba ba le ditlhong tsa ho ya dipetlele kapa ditleliniking ke hobane ba fetoha di tshehisa, ho kgathwana ka bona. Nako tse ding batho ba sa batla ho dula le bona kapo ho sebedisa dintho tse ba di sebedisang. Empa batho ha ba ka rutwa hore ha hona motho a ikgethetseng ho kula, ho ka ba betere haholo, ho ka tlisa diphethoho tse ngata. Le batho le bona ba ithuta hore ha o ya ngakeng ha o kula, o etsetsa wena ha o etsetse motho e mong. O thusa wena, nako tse ding o thusa wena o kgone le ho phelela bana ba hao.

Eya, hwa etsahala hore mme wa moimana a ka tshwaetsa lesea la hae ka kokwanahloko ya HIV. Empa hona le ditsela tsa ho thibela sena hore se ka etsahala. Ditsela tse jwalo ka hore mme enwa ha ele moimana a nwe dipidisi tsa hae tse leng di-ARV ka nepo. Le ha lo beleha lesea la hae, a belehiswe ke batho ba tsebang mosebetsi wa bona hantle. Baoki ba tsebang mesebetsi ya bona hantle ka hore ba nke bohato bo ka reng ba ka mo balehisa. Mohlomong ba ska mo bedisa ka tsela e tlwaelehileng ya ho beleha. Ba mo sehe, ebe ba ntsha lesea ho balehela taba ya hore ngwana a kopane le madi a mmele wa hae. Le tsela eo ya ho fepa ngwana, dijo tsa mo fepang kapo hore ebe mme a se ka fepa ngwana lebese la letswele ke e nngwe ya ditsela. Le hore lesea ha le qeta ho hlaya le fuwe ARV ho thibela kokwanahloko ena.

Ke nahana ha ke fihla sebakeng seo, ke tlo lekola hore batho ba lemetse ka mokgwa wa tsela e jwang? Ha ke qeta be ke thusa batho ba hlokang thuso ya pele ka thuso ya pele. Ntse ke hopola hore ha se mosebetsi wa ka hore nka thusa batho ka tsela e fetisisang moo. Ha ke qeta moo be ke bokelletsa dintlha kaofela tse hlokahalang hore na kotsi e etsahetse kae? Ke batho ba bakae ba lemetseng? Ke kotsi ya mofuta o jwang? Ha ke qeta be ke letsetsa batho ba tshebelletso ya tshohanyetso hore ba tle ba fihle sebakeng seo.

Ho bohlokwa haholo hore ha o le motho ya motjha, o tsowe o lo itshebelletsa. Hoba mmuso o batsofe ka tjhelete ena empa rona re le batho ba batjha re batla ho una tjheleteng ena. Ebe monga tjhelete ae fuwang ke mmuso, ha kgone ho utlwa monate wa yona. Ebe re qhekella batsofe re batla hoba kgakgatha, re ba tjhelete ena empa rena le matsoho a mabedi re ka kgona ho itshebeletsa. Ho bohlokwa hore ha o le motho a motjha, o tsohe, o tsamaye o lo itshebeletsa. O tlwelle ho sheba tjhelete ya maqheku. O tsohe o lo iketsetsa, tsamaya o tsamaise di-CV tsa hao, o batle mosebetsi. Ha o sa fumane mosebetsi, etsa mosebetsi. Di ngata dintho. Hona le di YouTube matsatsing ana, di kgona hore di thuse batho ba batjha ka hoba ruta ho iketsetsa. O ithute ho iketsetsa dintho ka matsoho a hao, o sa sheba ho mang kapa mang?

Ee, nna ke dumela hore motho o tlamehile a ye ngakeng kapo sepetlele ha le ha ebe ke ntho e nyane. Hoba ntho e nyane ena e kgona ho phekoleha ka pele e sa qala, hona le hore o batle ho ya ngakeng e se e tutile. Jwale ho molemo haholo hore hao o utlwa ekare ya qala, o hlo phakise kannete o ye ngakeng ho etsetsa hore, kapo sepetlele ba kgone hore ba e phekole e soka e ba ntho e kgolo. Ke nahana ho bohlokwa haholo.

Ke nahana ke pono e ntle haholo eleng horeng e ka tsepamiswa dikolong hore ho lengwe meroho e fapaneng dikolong. Ha ho lenngwa meroho e fapaneng dikolong, ho bolela hore bana ba tlo fumana di-vitamin-e le di-mineral-e merohong ena. Ho bolela hore sekolo se tlo boloka tjhelete e ngata ka hobane ba tlabe ba reka feela peo, ba reka feela manyolo hore ba tle ba kgone ho etsa temo enana, hore ba kgone ho lema meroho. Mme e tlabe e thusa le bana ba sekolo hore batle ba kgone hore ba etse mosebetsi wa matsoho, ba ithute ka tsa bolemi. Ba tla kgona hore ebe ntho e ba e utlwisisang hore na e qadile jwang? E sebetsa jwang? Haholo-haholo e tlo thusa le bona bana ba sekolo hore ba tlo fumana moroho ona o le fresh-e, o tswa tshimong, ba o phehelwa ba kgone ho wa ja, ho o ja.

Se ke se tsebang ka lefu lena la TB ke hore se bakwa ke kokwanahloko e bitswang microbacterium tuberculosis. Mme o kgona ho ipona hore ona le bolwetsi bona kapo bohloko bona ba TB ha o kgohlela dibeke tse pedi ho isa ya boraro o sa fole. Mme ke tseba le hore TB e tshwaetsana ka hore motho a nang le yona a hemele pela hao, kapa a kgohlelle a sa beha letsoho molomong pela batho ba bang, e ka tshwaetsa batho ba bang. Ke lefu le tshwaetsang hape ke tseba hore lefu la TB, meriana ya teng kapa pheko ya teng batho ba teng ba enwa dikgwedi tse tsheletseng ho isa ho dikgwedi tse robong. Jwale o tlamehile ha oe fuwe pheko ya TB oe nwe o sa e fose. Hoba ha o ka e fosa, o ka qetella e sa kgone ho phekola ha o ntso enwa o nka dikgeo sebakeng. Ebe wa enwa neng-neng wa e tlohella, e qetella e sa o sebeletse.